Kungithinta ngokuthi makukhwela imali yokuthenga amathikithi webhasi. Kuba ngasuthi sisebenzela amathikithi, asisakghoni ukuthenga ukudla

Ngibona ngathi amakampani wemabhesini afuna ukwenza imali.

Kubalimaza khulu, ngoba sebasebenzela amathikithi abasakghoni nokuthenga ukudla okwaneleko emizinabo.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe iintengo yamathikithi yokukhwela ibhesi kukuthi, urhulumeni asikhulumele ukuthi sikhutjhulelwe imali esiyisebenzelako sizakwazi ukuthenga amathikithi.

Kufuze kuqalwe ukuthi abantu bazakukghona na ukuwathenga amathikithi la. Kufuze kuqalwe inani lemali ebayitholako emiberegwenabo.

Iye, kufanele urhulumeni

Iye zingabadosa, inani labantu abakhwela iimbhesi lingakhuphuka begodu nazo amakhamphani wamabhesi angenza

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa bujamo.

Ngibona ngathi abacatjangelwa seyiyakhuphuka, ngaphandle

Awa, angiboni ikhambisana kuhle nobujamo bomnotho.

Awa, ngombana bathola imali yepentjheni, babuye bathole imali abayisebenzelako. Imalabo yinengi bazakukghona ukuthenga amathikithi wokukhwela ibhesi.

Kufanele kuphungulelwe abogogo nabomkhulu abathola ipentjheni kodwana bangasebenzi.

Nangabe behliselwa iintengo yokukhwela ibhesi, kutjho ukuthi amakhamphani weembhesi angeze enze imali.

Ngoba imali yomndende ayisiyinengi, kungabasiza ngokuthi bakghone nokuthenga ukudla ngendlini.

Abogogo nabobamkhulu kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi amabili.

Awa, azibatjheji ngokwaneleko ngoba kuyenzeka ngamanye amalanga amabhesi angafiki, bangayingena nokuyingena.

Iye zikhamba ngefanelo

Kwamanye amalanga awa, abafiki ngesikhathi endleleni nakunesiphithiphithi.

Iye zisebenza, iye zisebenza ngefanelo begodu

Iye, iye kuyasebenza ngombana akubi neengozi ezinengi.

Iimbhesi kufuze zibe neendlela zazo, ngombana kubalula nakufanele zijame eentetjhinini zazo begodu ibhesi ayijami nanoma kukuphi ijama emarobodini kuphela.

Kukatelelekile ukuthi, iindlela ekhamba iimbhesi zifakwe isikontiri

Isilinganiso esikhombisa ibhesi.

Kufanelwe kuthunyelwa umlayezo emakhamphanini ngomtjhayeli loyo, uzakukhuzwa baphathi

Asiphatheki kamnandi ngoba amateksi ayarhaba, akhamba ngokurhaba khulu besithukwe endleleni bona sizakwenza iingozi.

Awa, abatjhayeli ngebelo elifaneleko endleleni, vane bajarhele imali.

Abomageza, abomalume.

Awa, ngibona kungakalungi.

Kungaba yinto ehle khulu.

Bangakhalinywa maphoyisa babatjele ngobungozi bokulayitjha emateksini ngokudluleleko.

Awa, awakaphephi ngombana uwathola amanengi khulu ayisiqubuthu. Zabe bewukhwele neteksi engafanele uyikhwele nofana ukhwele iteksi yala ungayikhona.

Kwandise inamba labantu okufanele babathuthe.

Aqakatheke khulu ngombana ama-Uber nofana ama-Bolt akuthatha eyegeni yekhenu ayokutjhiya eyegeni yala oyakhona. Nanoma unomthwalo uyakghona ukukhwela nomthwalo wakho bayokubeka eyegeni yekhenu nomthwalo, ingasi eentetjhinini zokuhlika.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana nge-Uber kukuthi kungenzeka umuntu okutjhayelelako ungutsotsi wena ungazi.

Iyawavula amathuba womsebenzi ngoba nanoma ngubani onemodere yokutjhayela angangena kwa-Uber nofana kwa-Bolt atjhayelele abantu.

Imithetho elandelwako kukuthi, kufanele utjhude isithombe sakho usibeke. Umuntu ofuna ukutjhayelelwa nguwe kufanele abone isithombe sakho nofana abone iinomboro zekoloyi yakho.

Alisizo ama-Bolt nama-Uber emphakathini kukuthi akuthwalela umthwalo ayokubeka eyegeni.

Iimphakathi nofana iindawo ezitlhagako, ziwukhandela khulu ukusebenzisa iinkhwelo ezifana ne-Uber ne-Bolt.

Into engenzwa ngurhulumeni ukusiza ukuthuthukisa iinkhwelo zama-Bolt. Kukuthi avikele abantu bama-Bolt ngoba babantu abakhona nokusebenza ebusuku lapho kugcwele khona ukuganga.

Okungenziwa ngurhulumeni ukusiza ngokuthuthukisa iinkhwelo ama-Uber kukuthi, ayenza iindlela zetheknoloji ukuthi bavikeleke ebusuku kube neendlela abangakghona ukuthintana msinya namapholisa.

Okungenziwa mphakathi ukuthuthukisa iinkhwelo zama-Uber. Kukuthi kuthome ngomphakathi uthome ukhuze iingebengu ezifuna ukubamba ama-Bolt.

Okungenziwa mphakathi kukuthi bathome balungise ubugebengu eendaweni zabo nabafuna ukusebenzisa ama-Uber, nanoma ngasiphi isikhathi nofana ukwandisa ama-Uber azakusebenza eemphakathini wabo.

Okuhlukumeza ngokukhamba ngebhesi malanga la kukuthi amabhesi la athutha abantu angakalungi kuhle endleleni bese ayajama, uthole sekaphukile alinde ukulungiswa ngapha abantu bafuna ukuya emsebenzini, bayaladelwa.

Embi kukuthi ibhesi ingaketuka nokuketuka ngombana ibhesi yikulu.

Imbhesi zinenteyitjhini endawo la ezihlisa khona abantu. Lokho kusiza ukuthi nazisemzileni wawo, lokho kusiza ukuthi zikghone ukujama ngaphambi kokuphazamisa ezinye iinkoloyi.

Kutjela umtjhayeli bonyana uphathekile, uzakujama endleleni nofana ajame la ozakuthola khona endlini yokuzikhulula.

Ukukhuphuka kwemali yebhesi kubangelwa ukukhuphuka kwedizili.

Iinkoloyi ezizijameleko ngombana iinkoloyi ezijameleko nawukhwele yona iyokuhlisa eyegeni yekhenu kodwana ikoloyi zomphakathi iyokuhlisa esiteyitjhini la ihlisa khona abantu.

Intengo yeembaseli, inani elithengwa ngayo likhuphuka khulu bese kubanzima bonyana sikhambe siyokuvakatjha endaweni nofana kubanzima sikhambe noma kunini kufanele sihlele iimali.

Nakukhuphuke iintengo yeembaseli abatjhayeli bathinteka ngokuthi nabo bayayithenga begodu nabo kibo iyabakhuphukela, ingasi kuthi ikhuphukela abantu beembhesi nofana abatjhayeli bamatekisi kuphela.

Kulungile ukuthi urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana ibandakanyeka emnothweni wangapha weSewula Afrika.

Oyithola ukusebenzisa iinkoloyi ezincani ngeyokuthi, ukghona ukuseyiva ibanga lakho nanyana isikhathi sakho ngombana akufani nalokha uyokulinda ikoloyi ethutha woke umuntu kobana igcwale nizakukghona ukukhamba.

Isabelomali somuntu onekoloyi siyatjhuguluka, sibanga ezinye iindlela ngombana ngaphakathi kwesabelomali sakho ufanele ufake noshwalensi wekoloyi, ubale nemali yepetroli. Lokho-ke lokho-ke kwenza ukuthi imalakho iphele nawungasi muntu ohlela kuhle isabelo sakho semali.

Iindlela abantu abangayonga ngayo ipetroli kukuthi umuntu athele ipetroli yenyanga yoke bese ikoloyi angayisebenzisi nakafuna ukuya eendaweni zakhe, ayisebenzise nakafuna ukuya emsebenzini kwaphela.

Iimbaseli imali yakhona igcina seyiyinengi khulu, kugcine ungasakghoni nokuthenga ukudla, ugcine nokungasakghoni ukubhadalela abentwana iimali zesikolo, fanele wehlise inani lokudla evamise ukulithenga.

Ngicabanga ukuthi akakalungi ukuthi abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko ngombana kuzabe kulula ukuthi babaleke eenkolweni.

Akusiwo woke umuntu okwazi ukukhamba nge-bicycle begodu abogogo nabo angeze bakghona ukukhamba ngeem-bicycle. Bakghona ukukhamba ngeenkoloyi.

Awa, ngiyaphikisa ukuthi iinkoloyi zegezi zingcono kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli ngombana azikho emaduze iinteyitjhini zokutjhaja iinkoloyi ezikhamba ngamagezi. Kutjho ukuthi ufanele utjhatjhe ngakwakho begodu igezi malanga lana

Ipetroli ithinta abatjhayeli ngokuthi bamateksi ngokuthi amateksi nabo kufanele bayithenge begodu amateksi asebenza khulu, athutha abantu emini yoke. Iintengo yepetroli nasele ikhuphuka kubanzima ukuthi abatjhayeli bamateksi bangenise imali kibo.

Kungaba yikinga ngombana abanye abantu baya ngeenkoloyi emiberegwenabo.

Iintengo zepetroli zihluke ngokuthi eendaweni zemadorobheni, ziba neentolo, eendaweni zemakhaya azibineentolo.

Kungithinta khulu ukukhutjhulwa kweentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ngombana imalakhona ibayinengi khulu, sigcina sesisebenzela amathikithi webhesi.

Kungombana abatjhayeli nofana ikhamphani yamabhesi inomona khulu nofana ifuna ukwenza imali enengi, ingacabangeli abantu abakhwela amabhesi.

Kubalimaza khulu ngoba nemali ebayithola emakhwitjhini yincani bagcina basebenzela ithikithi kwaphela.

Kukuthi urhulumeni akhulumele abakhweli bamabhesi emisebenzini yabo ukuthi bakhutjhulelwe imali iimali zabo ngombana bagcine sebasebenzela amathikithi kwaphela.

Kufuze kuqalwe ukuthi abantu bazakukghona na ukuthenga amathikithi.

Iye, kungabadosa ukuthi bakhwele iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini.

Iinkhamphani zidlelezela abakhweli.

Awa, iyakhutjhulwa ngaphandle kokutjheja.

Awa.

Kufanele kuphungulelwe abogogo nabobamkhulu esele barhola ipentjheni iintengo yokukhwela ibhesi. Kufanele baphathe iincwadi bakhombise ukuthi sebayarhola.

Iye, fuze baqalwe ukuthi bahlala kiziphi iindawo ntanzi.

Kungabasiza ngokuthi imalabo abayirholako yincani so bangasizeka ukuthi nabehliselweko bazakukghona nokuthenga ukudla emizinabo.

Iye, kungabakuhle.

Iye, ziyabatjheja ngombana nanoma kusebusika zibapha iingubo.

Iye, zibafikisa ngesikhathi.

Iye, babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iye, zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Iye, kuyasebenza ngombana zona azijami nanoma kuphi kodwana zineenteyitjhini la fanele zijame khona. Nasele zizokukhamba emzilenawo zizodwa, kubalula ukuthi zijame eenteyitjhinini zawo begodu ezinye iinkoloyi zikghona ukuzikhambela emzileni wazo zodwa.

Kufanele zibe neendlela yazo ngombana azijami nanoma kukuphi, zijama eentetjhinini zazo kwaphela. Njalo-ke nazinomzila wazo angeze zaphazamisa ezinye iinkoloyi nafanele iinkoloyi lezo zindlule.

Iye, iyaba nemigodigodi kodwana yaye ilungiswe msinya.

Katelelekile ukuthi iindlela ezikhamba iimbhesi zifakwe iinkontiri, zizakwazi ukukhamba kuhle iimbhesi, zingenzi iingozi.

Isilinganiso sebelo ekufanele sibekelwe iimbhesi eendleleni ekhamba ngazo zodwa, kufanele kube yi-one twenty kilometre speed.

Afanele athathelwe umtjhayeli webhesi ofika ngemva kwesikhathi kukuthi kufanele kukhulume nomphathi omphathako ekhamphanini zeembhesi.

Kuhlukumeza kukuthi ibhesi ikhamba isibanga eside begodu ibhesi ayijami eentetjhinini zeendawo zokuzikhulula.

Kukuthi iimbhesi ziyatjegeza, kungabalula kukuthi ziwe ngehlangothi nofana kungabalula ukuthi zenze ingozi.

Kusiza ngokuthi edorobheni kuneenkoloyi ezinengi bese-ke ibhesi nayizokujama esitetjhinini nayinomzila wazo, ayikazokuvimba ezinye iinkoloyi efanele zindlule.

Kufanele ubawe umtjhayeli ukuthi nanisondela endaweni yokuzikhulula, usabawa ukuyozikhulula.

Kubangwa kukuthi vane kukhuphuke inani lokuthenga i-diesel.

Kuhle khulu begodu amatekisi akathathi isikhathi ukufika, akhamba msinya.

Awa, abatjhayeli ngebelo elifanako.

Awa, akukavumeleki kukuthi abatjhayeli bamateksi basiminyanise ngeenteksini ngombana lokho kungabangela iingozi.

Iye, akulungele ukuba sendleleni.

Awa, abasitjhayeleli barhamulile.

Ngiyakareka nangabe ngirhabe khulu.

Ngaba yinto ehle leyo.

Bomageza nofana bomalume.

Awa, akukalungi ngoba woke umuntu uzizamela ukuthenga uburotho.

Angeze kwalunga ngombana kusiza ukuba nomzila omnengi ngombana namabhesi nawo anomzila wabo.